Temo naheng ena ya rona ya Afrika Borwa ke e nngwe ya ntho tse kgolo e bapalang karolo e kgolo moruong. Mme dihlahiswa tseo re itemelang tsona naheng ya rona ya Afrika Borwa e sebeletsa rona. Mme e ntano re thusa le hore re kgone ho fepela dinaheng tsa boaisane. Temo naheng ya Afrika Borwa ke ntho e lokelang hore e beuwe leihlo le ntjhotjho ka ha e le yona ntho e tlo kgona hore e tswellise bophelo ba Afrika Borwa pele. Ntho e lokelang ke ho etsahala ke hore batho setjhaba ka kakaretso bana, ho fitlhela ha batho ba baholo. Ba tswele pele nne ba rutwe ka tsa temo, le ho hore ba ka itemela jwang dihlahiswa tse leng tsa bona. Ka hoo ho ka nyoloha ha moruo ka tsela e makatsang.

Ke kgothaletsa batjha bohle tikolohong ya rona, mme le Afrika Borwa ka bophara hore re iqalle ho ka tsa temo ya rona ya sonneblom-o. Sonneblom-o ke e nngwe ya ntho tse kgonang hore di ka kgona hore di re etsetse tjhelete, empa e se tjhelete feela. E ka kgona hore e ntshe batho kotsing ka ha sekgahla sa ho hlokeha ho sonoblomo se phahameng naheng ya rona. Ka ho etsa jwalo, re ka etsa dintho di be bobebe hore re kgone ho rekisa, mme re kgone hore re ntshetse bophelo kapa naha ya rona pele.

Naheng ya rona ya Afrika Borwa bo rapolasi ho tlalehwa ba sa tshware basebetsi ba teng ka tsela e loketseng. Ka hoo ba beha bophelo ba basebetsi ba bona tsietsing ka ho se ba le ntho tse loketseng ho sebetsa. Polokeho ya basebetsi e ntse e batla e le ntho e batlang e le thata ho fihlelletseng ha jwale. Ka ha ha ba fuwe diaparo tse loketseng tsa hore ba di apare, ha ba patalwe tjhelete tseo ba re lokelang hore ba di patalwe. Mme hoo ho baka hore ho be le ho se lekalekanwe naheng ya rona kapa ho tsena ho tsa temo, hoo ho lokela hore ho fele. Ka hoo, ha se ntho e lokileng.

Re tseba hore ho na le dijo tsa ho fapafapana tse ka lengwang. Mme ho tsena tsa temo, ho na le tseo re ka reng ka di bitsa ka hore ke tsa tlhaho kapa setso. Mme mabitso a tsona, dijo tseo kapa dijalo tseo e ka ba dinawa kapa tse ding ke tsona tse qhekellwang ho dijalo tse ding.

Tabeng ya ho siela ngwana kapa bana lefa ho tla tswa ho re ke ngwana o feng ya nang le kgahleho e ngata ho tsa temo. Mme ke tla sheba ka hore ke mang ya nang le boiphihlelo bo boholo hore a ka tsamaisa polasi ena ha e se ke le siyo. Hoo ho tla ya ka boitelo ba ngwana.

Lebaka baka le leholo le etsang hore batjha ba seke ba e ba le thahasello ho tsa temo, ke ho hloka tsebo le ho hloka hore ba ka qala jwang. Tsebo ha e hlalosa ka taba ya tsebo, batjha ba lokela ho tsebiswa ba sa le banyenyana ka bohlokwa le molemo wa tsa temo. Mme ntho e etsang hore ba seke ba ba le thahasello hakaalo, ke ho hloka tsebo. Hoba ha e ne ba tseba bana e ba le tsebo ya ho lema, e ke be ba ya ho ya lema ka ha e le ntho e kgolo.

Ka hore batho ba utswang ba utswa ho hoba ba lapile, ba etsiswa ketso eo ke ho lapa. Taba ya pele e nka e etsang ke ho kopana le monga polasi e leng ntate Kolobere. Ke mo hlalosetse ka ha fence ya hae kapa terata ya hae e tabohile ka teng. Mme e mo kenyetsa mashodu hammoho le diphoofolo tse tswang ka ntle. Mme di a mo senyetsa. Ntate Kolobere ke yena ya tla nkang bohato ho tloha moo hore o tsebisa ba sa sepolesa jwang kapa o lokisa fence ya hae jwang, hore a sireletse temo ya hae.

Ka ha re na le leqeme la metsi, re na le komello e batlang e le hodimo haholo, e bakwang ke ho tjhentjha ha tsa lehodimo. Nthwe re tla lokelang ho e etsa kapa ntho e nka e etsang kapa mokgwa e nka o sebedisang, ke hore metsi a pula kapa a tlang le difefo ke a bokeletse ke a tshele ka hara ho toromo. Mme ka toromo eo ke ntano nosetsa dijalo ka yona.

Nka hla ka etsa mohlala o batlang o le haufinyana jwalo ka morara, kampong dilamunu. E leng tsona tse etsang jwala ka ya win-e kapa drink-i. E leng senomaphodi ho fepela dinaha tse ding ka dihlahiswa tsena, ho re thusa ho ba le leqhama le letle naheng tse ding. Ka ha re phela ka dinaha tse ding. Ke ntho e ntle hore re ka nehela dinaha tse ding. Ka ha re kgona hore le rona re di sebedise. Ebile re kgona hore di re ananele. Ho ka se senye letho hore re fepele ho ba bang ba senang tsona, mme bona ba re fe tseo re sa kgoneng hore re be le tsona naheng ya rona.

Ka ha bophelo bo a fetoha, mme le maemo a bophelo ba fetoha, ha ho hlole ho tshwana le mehleng. Mme tshebediso e kgolo ya ntho tsa ho tshwana le pampiri ha se ntho tse seng di sebediswa haholo, ka ha re se ho se ho ena le di selefono. Ntho di se di sebetsa moyeng. Ntshetsopele ya dipolasi tsena tse ntshang tse hlahisang pampiri di tlo putlama ka sehloho ka ha, ha di tlo kgona hore di ntswele pele di ntshe palo e neng ba kgona ho re ba e ntshe dipampiri. Ka ha dintho di fetoha. Re se re sa sebedise pampiri haholo. Hoo ho tlo ama polasi eo ka tsela e makatsang.

Lewatleng, ho na le majwe a nang le mefuta ya diphoofolo tsa lewatle. Mme ho na le tseo o kgonang hore o ka di ja jwalo ka ha o le motho. Mme ntho e ke tla o jwetsa yona tsatsing la kasheko ke hore hara tsona majwe ao a fumanehang moo. Ho teng dikgaketla ho teng dikankarapa, empa dikankarapa e se majwe, empa ho teng mefuta e mengata ya diphoofolo tsa lewatle e jewang e fumanehang lewatle. E ka sita le dikankarapa, oyster kampong dishele ho tse ding tsa dijo tseo.

Hore tsatsing la kasheko ho bonahale ho ena le mokgwa o tjeho, ha o dula ha batho. Batho ba dutse ka ho fapafapana, batho ba dutse ho latela ka mokgo o bonang dintho di etsahala ka teng. Ha ya etswa fela e entswe ka lebaka la hore ho ile ha ba le batho ba ileng ba nka naha ya Afrika Borwa. Mme ba etsa ya bona ka ho hatella batho ba Afrika Borwa. Batho ba ba nkile naha ka tsela ya hore ka tsela ya hore ba ile ba qhekanyetsa batho ba batsho, hore ba ba fe naha. Mme bona ba tla ba fa tseo ba batlelang tsona naheng tseo ba tswang ho tsona tsa melata.